Kumele babe nalezinto ekuthiwa i-first aid kit ukuze bezokwazi ukuthi babhekane nezimo ezempilo ezisuke zingacatshangangwa ezenzeka esithubeni. Baphinde futhi babe nezinto iy'nhlelo abazenzayo ekuthenini kokuthi makubakhona inkinga ebabhekana nayo kubakhona indlela ukuthi ukwazi ukufonela ezempilo abazofika bezosiza noma bezolapha osuke esenkingeni uma ukuthi basemakhaya.